Ke nahana hore government kapa mmuso o bile le leano le letle hore le fe batho moriana kapa treatment ya bona ya HIV and AIDS e kalo ka six months. Hobane tsela e nanana ke tsela e ntle ya ho etsa hore ditleliniki tsa rona di ske be di tlohelle ho tlala ka hare ho tsona. Ebile hape leano lena le tlo thusa mmuso kapa yona government hore e fihlelle ditabatabelo tsa tsa yona bakeng sa hore e be le e kgone ho identify-a batho ba nang le HIV and AIDS, batho ba se nang yona le batho ba qetang ho fumana hore ba na le yona.

Ee mmuso ha o ka fa batho pension ya hore ba kgone ho ya sepetlele, ekaba ntho e lokileng haholo. Ka hoo rea tseba hore batho ba tsofetseng ba hloleha haholo ho itsamaisa, ba ba hloleha haholo ho iketsetsa bophelo. Ebile ba hloleha haholo ho fumana funding kapa yona tjhelete. Jwale ha ba ka thola tjhelete eo ho tswa ho Government ya rona ba ka thuseha haholo. E ka ba ntho e lokileng haholo hore re thuse batho ba rona ba tsofetseng hore ba fihlele dipetlele, ba kgone ho fumana treatment ya bona tsohle ka nako tsohle.

Ee, nka kgothaletsa batho ba baholo ba bo ntate ba batona ho bolla. Hobane tjhe ho bolla ho thusa ka tsela enana. Ho bolla ho nyenyefatsa taba ya hore batho ba bo ntate batho ba ba iphumane ba na le tsona dikokwanahloko tsena tse fapafapaneng tse etsahalang nakong ya thobalano. Jwalo ka bo ntate ba tholang HIV and AIDS, bo ntate ba tholang seso, bo ntate ba tholang a mang mahloko a mangata ngata. Jwale hee ho bolla ha bo ntate or-re bo ntate ba ba ba batona bo ho bohlokwa haholo.

Ke ikutlwa ke thabile haholo tabeng ena ya hore batho ba tshebeletso ya tshohanyetso ba fihlile ka nako kotsing. Ba fihla ba pholosa batho ba na ba ileng ba kena ka hare ho kotsi. Ke thabile haholo motswalle wa ka hoba jwale ke ba le tshepo naheng ena ya rona ya Afrika Borwa hore dintho tse ngata di ntse dia dia dia dia di kganya. Jwale hee, ke na le tshepo e kgolo, empa jwale ke hloka hape hape hore ka hore mmuso wa rona o eketse basebetsi sehlopheng senana sa tshohanyetso hore jwale mosebetsi o be jwale presies.

Matlwana a na le beng ba ona, haholoholo ha a ngodiswa ebile le beng ba bona ha ba ngodiswa. A teng matlwana a mang e leng hore a ngodisitswe, empa a mang tjhe ha ngodiswa. Ebile ba bang ba sebeletsa kwana mebileng. Empa batho ba tsamaya ba ba tshepa, ba na le tshepo ho bona ebile ba ba etsang, ba ba support-a. Jwale hore o tsebe hore na matlwana ana a ngodisitswe kapa tjhe, o thola jwalo ka ho batla licence number ya bona hona monono matlwaneng a bona, le hore o ba botse dipotso tse itseng ka matlwana ana a bona.

Bophelo bo botle ba setso o bo kenya tshebeletsong ka nnete ha o batla ho sebedisa bo mala le teng hape haebe o batla ho kolomaka mmele wa hao. Tshebeletso ena ya Sesotho molemo wa teng ke hore meriana ya teng, ke meriana e senang dintho tse ding tse tshetsweng ka hare ho yona. Ka mantswe a mang ke dintho tse raw. Jwale, moriana ona wa Sesotho ke qadile ho utlwa ka ona hona mona matlwaneng anana a rekisang meriana ya Sesotho. Matlwaneng ana ba rekisa meriana ena. for mala.

Matshwao ao kea tsebang a kankere. Ya pele ke di-joint tse bohloko. Ya bobedi ke sefubanyana. Ya boraro ke ho theoha ha mmele. Ya bone ke ho ruruha ha mmele. Ya bohlano ke letlalo le le sehla. Ya botshelela ke diso tse bohloko tse sa foleng. Ya bosupa ke ho tswa madi ha bohloko ka ho sa utlwisisehe.

Nna ke tlo kgetha ho ya kwana doktheng ya private. Hobane jwale tleleniki le sepetlele ke dipoleke tse hore di tletse tletse ka batho ba bangata. Mme jwale le service ya bona ebile e ba slow. Jwale tjenana nka se kgone ho ema nako e telele e le hore ke mona kea kula ka nnete ke hloka thuseho ka pelenyana. Sepetlele kapa tleleniki ke dipoleke tse ding tse nang le batho ba bangata ngata. Jwale ho sitisa hore nna ke thole nako, ke thole thuso ka nako. Jwale nna nka kgetha ho ya doctheng e private haeba ke kula.

Di-ambulance ha di fumanehe haholo ha bonolo ha di letsetswa. Hobane ke batho ba bangata ba hlokang tshebeletso ya di-ambulance-e mona Afrika Borwa ka bophara. Dintho di etsahala naha ka bophara. Jwale di-ambulance tsenana di bikinyana empa batho ba hlokang thuso ba bangata. Mmuso ha o na dikoloi tse ngata tsa government-e tsa di ambulance-e. Ke ntho enana jwale di-ambulance-e di hlokahalang tjena. Le batho ba kgannang di-ambulance-e kapa bona di-paramedic ba shota. Jwale batho ha ba kgone ho fumana thuso ka nako.

Batho bana ba bangata ba tena ba rapela tjena hobane ba tseba hore thuso ya bona e tla tla kamora nakwana kwana sepetlele kapa hona tleleniking Nna haebe ke le ka hara seemo sena sa mokudi nka batla hore ke kopane le ena motho ya ka sehlohong hona sepetlele kapa hona tleleniking. Haele mona e le hore ha ke kgone ho kopana le ena kapa ha ba batle ho nthusa kwana tleleniking, mehato e nka e nkang ke le mokudi ke ho founela ba ha Department of Health. Ke ba tsebise ka treatment ena e ke e fuwang tleleniking mona.